Ee, o ka nne wa leka merogo e e sa tlwaelegang jaaka morogo wa dinawa, kale, ka gonne dihuumile ka maatla a mmele le di-vitamin-e.

Ee, ditapole tsona di tlhoka sebaka se se phodileng le mmu o nonneng. Fa dipanana tsona di tlhoka sebaka se se mogote le mmu o o nang le mongobo o montsi.

Ditamati di jalwa ka go jalwa peo mo dipitsang kgotsa ka go tlhoma ditlhare mo mmung o o nang le letswai le phepo. Di tlhoka letsatsi le le feletseng le metsi a a lekaneng. Ka nako ya kotulo, di kgaolwa ka thipa kgotsa letsogo, mme di a phutela ka kelotlhoko gore di seke di a senyega.

Rooibos-o e simolola ka peo tse di jalwang mo mmung o omileng o nang le letswai. Peo e e tlhoka go kolobediwa pele ga e jalwa gore e tlhoge sentle. Fa ditlhare di gola di tlhokomelwa ka metsi a a lekaneng le go tlhokomela gore go se nne le makgokgobo a ditlhare tse dingwe. Fa di setse di botswitse matlhare a roba ka go kgaolwa, a bofiwa ka dipokiso, a tsenngwa letsatsing go oma. Morago ga moo a silwa kgotsa a kgaolwa ka dikhudungwane tse dinnye, a bewa mo metsing a belang go dira tee ya rooibos.

Rooibos e na le melemo e mentsi mo boitekanelong, e tlhoka caffeine-e ka jalo e thusa batho ba ba nang le mathata a boroko. E humile ka di-antioxidant tse di thusang go sireletsa mmele mo malwetseng le go fokotsa kotsi ya kankere le bolwetse jwa pelo. E fokotsa kgatelelo ya madi, e tokafetse tshilo ya dijo le go kokobatsa mala.

Balemirui ba rooibos-o ba itemogela dikgwetlho tse di jaaka komelelo, mmu o senang phepo le diphetogo tsa mmaraka. Go rarabololwa ka go dirisa mekgwa ya temo e e bolokang metsi, go oketsa dipatlisiso tsa dipeo tse di ganang komelelo le go batlana le mebaraka ya boditšhabatšhaba gore ba bone theko e e siameng.

Balemirui ba maungo gompieno ba lebana le dikgwetlho tsa phetogo ya maemo a bosa, ditshenyegelo tse di godimo tsa temo, bolwetse le dibokwana le mmaraka o sa tswang madi sentle.

Maungo a ka dirisiwa ka ditsela tseo di oketsang boleng jwa one, jaaka go a fetola dijeme, matute kgotsa go a omisa gore a bolokwe nako e telele. Gape a ka dirisiwa mo dijong tse di farologaneng le meriane ya tlhago.

Maungo a jalwang thata mo lefatsheng lotlhe ke dipanana, diapole, ditamati le dinawa, go le jalo ka gonne a bonolo go a jala. A na le phepo e e oketsegileng, a bolokega nako e telele mme a tlatsetsa go fepa batho ka dilo tse di farologaneng.

Merogo e e jalegang lefatshe lotlhe e akaretsa ditamati, khabitšhe, carrot-e le sepinatšhe ka gonne go le bonolo go e jala. Ebile e tletse phepo gomme go bonolo gore e ka bolokega, ebile e ka jega ka ditsela tse di farologaneng.

Dithoro tsa mabele di fa temothuo ya segompieno phepo e e oketsegileng ka gonne di tletse poroteini, fibre le di minerale. Mo dithulaganyong tsa dijo, di thusa go tlatsa dijo go oketsa boleng jwa phepo le go tokafatsa botsogo ka kakaretso.

Wine farming ke go jala dinotshe tsa grape-e tse di dirisiwang go dira wyn. Ke mofuta wa dijalo tse di jalwang ka gonne di tlhoka tlhokomelo mo mmung, metsi a a lekaneng le letsatsi le le lekaneng, le go kgaoganya dipalo tsa dinotshe tse di siameng pele ga go di kotula le go fetola wyn.

Dilo tse di tlhokegang fa o simolola tshingwana ya ka fa lapeng, lefelo le le siameng, peo kgotsa ditlhare, pula kgotsa metsi, manyolo le di diriswa tsa tshingwana.

Rooibos-o e thusa go tlhokomela tikologo ka go tshegetsa mefuta-futa ya botshelo, go boloka metsi le go sireletsa lefatshe.

Mabele a korong, rice-e, mafela, mabele a mannye le barele. Mme tsona di botlhokwa ka gonne di tlhagisa maatla a mantsi, di ka bewa lobaka lo loleele ntle le go senyega ebile ke dijo tsa motheo.

Dilo tse o tshwanetseng go di itse ka go jala rooibos-o ke lefelo, mofuta wa mobu, tlhokego ya metsi, tsela ya go lokisa peo le mokgwa wa temo o o siameng.

Rooibos-o ke sejalo se se ikgethileng, se se sireleditseng mmele, se se nang le mmaraka o mogolo, se se dirang letseno le mešomo. Mme se loketse tikologo e e omeletseng.

Rooibos-o e ka dirisiwa ka ditsela di le dintsi. E tsenngwa mo dijong, ditlolo tsa letlalo le moriri, le mo dithulaganyong tsa botsogo le di-industry.

Merogo gompieno ga e dirisiwe fela mo dipotong le diphatlhatlheng. Mme e fetola mo matuteng, dino, snacks, sauces, powders, plant based foods le mo ditlolong le industry-eng ya diphuthelwana.

Ke ka reka tamati, anyense, ditapole le morogo ka gonne di a tlhokega letsatsi le letsatsi mo go apeyeng dijo tsa mosupologo.

Golo ya thekenoloji e thusa temo le kgwebo ya maungo ka go tokafatsa mekgwa ya go jala, go dira tshimologo ya ditholwana e potlako le go rekisa ka bonako, le mo mafelong a a farologaneng.

Mofuta wa bosa le mmu o tlhopha gore ke maungo a fe a ka jalwang sentle mo lefelong le lengwe.

Maungo a thusa thata mo boitekanelong jwa motho ka go tlisa di thutego le maatla a mmele a a tlhokang. Mo dijong a ka tsena mo salad ya dijo tse di nang le dikotla kgotsa go jewa e le snack fa gare ga dijo.

Maungo a tshegetsa ikonomi ya Aforika Borwa ka go tlisa ditiro, go romelwa kwa dinageng tse dingwe le go dira madi ka kgwebo ya temo.

Maungo a thusa thata mo boitekanelong jwa motho ka go tlisa di thutego le maatla a mmele a tlhokang. Mo dijong a ka tsenya mo di-salad ya dijo tse di nang le dikotla kgotsa go jewa e le snack fa gare ga dijo.

Merogo ke ditlhare tse di jang jaaka dijo tse di jaaka sepinatšhe le carrot. Di sologela botsogo molemo ka go re neela di-vitamin-e, di-mineral-e le di fibre tse di thusang mmele go nna le maatla le go lwantsha malwetse.

Batho ba rata rooibos ka gonne ga ena caffeine, ebile e thusa botsogo jwa mpa le letlalo.

Rooibos-o e na le seabe ka go rotloetsa temothuo e e tsweletseng ka gonne e jalwa mo tikologong e omileng ntle le go dirisa metsi a mantsi. Ga e tlhoke manyalo a magolo, mme e thusa go sireletsa lefatshe le tikologo.

Ke ithutile gore gontsha rooibos-o go simolola ka go goga digolo tsa rooibos-o, go di omisa mo letsatsing, go di phuthela le go di tlatsa mo dibokosing. Mme di tlhoka kelotlhoko go netefatsa gore e bolokega nako e telele.

Ke ne ke rata carrot ka gonne e monate, ebile e tletse ka di-vitamin A tsa go thusa ka letlalo le matlho. Go nne go bonolo go e apaya ka ditsela tse di farologaneng.

Rooibos-o e farologana le ditee tse dingwe ka ntlha ya gore ga ena caffeine, e tlhagisa mo tikologong e e omileng, e na le di-antioxidant tse dintsi, mme e na le tatso e bonolo.

Dijalo tsa kgwebo jaaka diterebe di na le phelelo e kopaneng mo ikonoming, mo tikologong le mo loagong. Di tsenya letsogo mo mebarakeng ya selegae le lefatshe ka kakaretso.

Kgetha lefatshe le le siameng, o kgethe peo e botoka, o fepe metsi ka kelotlhoko, o tlose digasa le ditlhare tse di sa tlhokegeng, mme o kgaogane le go omisa sentle.